O ka itlosa bodutu, o kgona go bua le AI, o mmotse dipotso. O kgona go itse dilo di le dintsi tse e le goreng ntse o sa itse ka tsona, mme go na le metshameko e mengwe e le horeng e ho dira gore o khone go lebala ka dilo di le dintsi.

Ee, go nna teng ha metshameko mo mehaleng ho fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. E fela, go na le metshameko e mengwe mo megaleng le kgona go e tshameka le le babedi kgotsa bararo kgotsa le le bane.

Metshameko e o ka e tshamekang ka mogala ke Ludo kgotsa go paka dilo go ya ka mebala ya yone.

Tsela ya segompieno sa thekenoloji ke hore batho ba tshameka sentle, mme ga gona gore re a gobatsana kgotsa re dira eng. Le fa pula e na, re khona ho itshamekela ka fo ntlong, mme go fele. Ke nagana gore le mo nakong ya kgale ga pula e na, ntse re palelwa ke go tshameka, mme ya thekenoloji ya se ileketeroniki e re thusitse ka ntlha ya 'ore le fa pula ena re kgona go tshameka.

Se ratang ke gore nako e nngwe le nngwe fa o ikutlwa go tshameka, ono itseela founu ya 'go, mogala wa gago wa itshamekela kgotsa o itshubela TV, wa itshamekela.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tshwanetse gore o be o na le data e le goreng e ntsi. Metshameko e e tumileng mo inthaneteng ke di Hollywood le di Betway, mme le tsona di batla o na le madi gore o khone go tshameka.

Wa ka wa mmamoratwa wa mo inthaneteng ke Betway. Fa o sena madi o kgona go itshamekela mme o tswa o e dirile sengwenyana.

Gore e batle data ga o kitla o tsena inthanete o sena data ka ele gore ga o tshameke metshameko, o tshwanetse go nna le data gore o khone go tsena mo inthaneteng. Fa o ya mo inthaneteng o tlhoka o nna le data le network e le goreng e .

Mabaka a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke motshameko wa mo ithaneteng bosigo ke gore fa e le bosigo, network ga e sokodise, mme fa motho a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e ko 'dimo, a ka dira gore a reke data mme a e dirise thata bosiu.

Ge dinako di ntse di tsamaya le dingwaha di ntse di tsamaya, dilo di a tšhentšha, hannyane-hannyane thekenoloji e tšhentšha dilo. E tokafatsa maphelo a rona ka lebaka la hore le he pula e na, o khona o itshamekela ka fo ntlong.

Ke itse metshameko e le mentsi. Se o tshwanetseng go di dira, ke hore o netefatse hore motshameko oo, o tshameka le mang le mang.

Ba ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka lebaka la hore a se gantsi ba na le megala e le goreng e kgona ho tsena inthanete mme le network-e ya sokodisa.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko mo inthaneteng, nka dira metshameko ya bana gore bana ba khone ho tshameka.

Fa o nna o tshameka metshameko ya internet-e, o ka iphitlhela o na le bolwetse ba matlho go ya go ya setso, ya inthanete ba tshwarwa ke .

O nne o itekanetse mo mmeleng, o tshwanetse go nna ntse o ya ko bathong ba ba itekanetseng ba yang nteng, o seka wa nna feela, o nne ntse o tsamaya-tsamaya, o šiana, o je le dijo tse di itekanetseng gore o seke wa nna o sa itekanela.

Bana ba dirisana mmogo fa ba tshameka metshameko ya thapo le . E ba dira gore ba nne ntse ba itekanetse mme e dira le gore ba utlwane.

Tshameka khwele ya dinao, ba tshameka wa go tlola, ba tshameka diketo. Metshameko e ba dira gore e ratege ka lebaka la hore ba tshameka ba le bantsi, basetsana le basimane ba tshameka go ba monate, e nna e kete ba phadisana.